Ndzi tsakela ku tlanga ni van'wana hikuva loko ndzi tlanga ndzi yi ndzi twa se ndzi borheka ndzi hi tshikeleleka ni hetelela ndzi chika ni huma eka game yoleyo.

Ndzi vona ma nga ri kahle hikuva vana a va ha koti ni ku endla e mitirho ya le kaya hikwalaho ka makhompyuta naswona a va ha koti no tsala e mintirho ya xikolo hikwalaho ka makhompyuta.

Mitlangu ya le ka inthanete hi yi ni tsakisaka hikuva ku na mitlangu yo hambanahambana yo fana ni bolo ni ni mitlangu yin'wana ya yo tala swinene wo hlawula eka leyi u yi lavaka.

I mitlangu ya bolo ni ya rugby ku va swi ni endla ndzi ti vona ndzi ri exikarhi ka vona loko ndzi ya le ndzi yi tlangaka ndzi ti twa onge hi mina ndzi rahaka a bolo liya.

Ro tlanga a mitlangu ya hi cellphone leswaku yi ta ni dyela a nkarhi naswona swilo swo tala leswi a ni fane ni swi endla a na ha swi endli ni ku huma ni ku tirha a swi ta ni hetela e nkarhi wo tala.

E mitlangu ya le ka cellphone yo aka eka vana i mitlangu ya tidyondzo leyi nga humesiwa eminkarhini ya sweswi yo fana ni ya tinhlayo leyi mi phikizanaka hi yona hi ku hlamula e swivutiso leswi pfunaka swa tidyondzo.

Mitlangu yo gembula leyi ndzi yi tivaka yi a i Hollywood Betway Sport bett naswona mitlangu leyi ndzi yi tivaka hi ku beja a bolo tlanga ya ni ku beje e muchayina.

Ntlangu lowu ndzi wu rhandzaka i ntlangu wa bolo e minawu ya kona hileswaku a wu fanelanga u tlanga hi tihanyi u fanele u landzelela a bolo u tlanga a bolo hi ndlela leyinene.

Ni vona yi koka rinoko hikuva vana enkarhini wa sweswi va ti rhandza swinene tinsimu naswona loko ti-game ti na tinsimu va va lava ti tolovela va toloveleka hi xihatla naswona va lava lavaka eku titlanga naswona va va lava gondzomberiwaka hi tona hi xihatla.

Ti lulamisela hi ku sungula a va loyi a practic-aka a gym-a a ti lunghiselela naswona a dya swakudya swa rihanyo lerinene naswona a nga dyi swilo swa mafurha.

Timavuri ti tlangiwa ngopfu hi rimbewu ra wa xinuna naswona ti dyondzisa dyondzo ya leswaku u fane u tshama u ri ni vukheta u tshama u ti sirhelela leswaku va nga ku bi u va ni vuxaka lebyinene.

Ndzi vona onge mitlangu ya manguva lawa a ya ha rina dyondzo leyinene hikuva yi dyondzise swilo swo homboloka va tlanga hi swibamu swilo leswi nga tisaka vunghozi naswona ni vugevenga swilo leswi nga hetelelaka swi va gondzombera va hetelela va va makhamba.

lowu ndzi nga tshama byeliwa wona i ya n'wamfenha na n'wanghala n'wamfenha na hambileswi a ri xi xiharhi lexitsongo kambe a ku ri xi xiharhi xo tlhariha swinene entangeni naswona ni dyondze swo tala hi n'wamfenha a ri ni vuxiyaxiya naswona a yimele nkarhi lowunene leswaku a vulavula.

Milawu leyi a yi tirhisiwa loko ku tlangiwa a muravarava yi tele swinene a wu nga fanelanga u tlanga ka mbirhi hi ku loko xigoji xa wena xi nga ha pfumeleleki leswaku u quveka a wu fanele u yima.

u lava leswaku u va ni nkarhi naswona u va lo u ti yimiseleka naswona u nga jahi naswona a wu ri ni dyondzo leswaku evuton'wini u fanele u va ni vukheta u languta leswi u lavaka eku swi humelela naswona u nga landzeleli munhu loko a ku ye u ma ka leswi na we u lava swona u fanele u tirha hi pace ya we leyi u lavaka yona ku yi landzelela.

A ndzi ta va byela wa n'wampfundla na n'wanghala hikuva ku na tidyondzo to hambanahambana to tala leti va nga dyondzaka eka tona naswona leti ti nga ta va pfuna ni le vuton'wini bya vona ku ya emahlweni.

Vona va ze va va byela hikwalaho ka leswaku va lava va dyondza swilo swa khale leswaku khale a ku hanyiwa hi ndlela ya so na na swa khale dyondzo leyi a va yi kuma a va yi kuma eka switori naswona e dyondzo leyi va yi kumeke yi va pfune swinene ku ya emahlweni.

lexi ndzi xi rhandzaka hi lexi ngo nghala yi tlakule ntshuri lexi hlamuselaka leswaku ndlala yi nghenile emutini ndzi xi tsakela hikuva xi ndzi tikelini ku swi kuma leswaku hikwalaho ka yini leswaku xi hlamusela yini.

Lava va nga ni vuhlamuleri byo va hlayise e mintsheketo i vokokwana va fanele va va lava hi tsundzukisaka yona nkarhi na nkarhi leswaku na hina hi ta va na yona emiehleketweni ya hina hi ta va leyi hi byelaka e vana va hina.

Vana va vanhwanyana va tlanga mapaka-switina ni ku na ni ntambu na ni swa makaya.

Vanhwanyani ni vafana a va tlangi e ntlangu wa swa makaya no hoxelana bolo ni swin'wana swo tala.

Nga yi vuyisa ntwanano naswona swi nga endle kurhula vanhu va nga va lava rhandzanaka ku rivengo ri nga va leri helaka vanhu va ta titwa va hlanganile naswona va ri hi va ni vun'we.

Tipulatifomo to hlalela e eSports leti ndzi tivaka i inthanete naswona ni nga tirhisa a khompyuta laptop-u ni switirhisiwa swo tala swo fana ni ti ni selulafoni.

Before ndzi nghenelela eka mphikizano wa E-gaming ndzi nga sungula ndzi tlanga ndzi ri wexe ndzi vona leswaku ndzi antswise matlangelo ya mina leswaku loko se ndzi nghena hala ku tlangiwaka eka inthanete na mina ni va ni vuswikoti byo va ndzi kota eku tlanga hi ndlela leyi hlamarisaka swinene so ku va lwe ndzi practice-aka loko ndza ha ri wexe swi ta ndzi pfuna leswaku loko se ndzi nghenelela e mphikizano wa le ka wa le ka inthanete na mina ndzi va ni vuswikoti byo karhi lebyi nga ta hlamarisa a munhu lweyi ndzi nga ta va ndzi phikizana na yena hikuva hinkwerhu a hi tivani kambe hi hlangana kona kwale ka inthanete.

Ina na yona yi nga tshuka yi fana ni mitlangu ya ndhavuko leyi nga kona eminkarhini ya sweswi hikuva e nkarhini wa sweswi vanhu va tirhisa ti-cellphone nkarhi wo leha ni makhompyuta so vo tala va tlanga ti-game online so vanhu vo tala sweswi va rhandza mitlangu ya inthanete se sweswo swi nga endla leswaku yi va nhluvuko swinene naswona yi nga endla leswaku vanhu vo tala va va lava yi tsakelaka na vona se va la ku nghenelela mphikizano wo tala lowu nga kona eka eSports so hi ndlela yoleyo swi nga endla leswaku eSports yi va leyi tlakukaka naswona yi va ni valandzeri vo tala lava lavaka nghenelela e miphikizano wolowo.

Ndzi nga endla matshalatshala leswaku ndzi va lava ndzi va khorwisaka leswaku a ndzi kanganyisi hi ntlangu wa le ka inthanete e ntlangu lowu ndzi wue tlanga hi ku tshembeka naswona before ndzi wu tlanga ndzi practice-ile ndzi ri wexe se ndzi ne swikili swo hambanahambana hi yona mhaka leyi ndzi vonakaka onge ndzi endle vukanganyisi kambe ndzi nga endla leswaku ndzi va khorwisa leswaku va ndzi tshemba ndzi nga va byela leswaku na vona ndzi nga va lava ndzi va dyondzisaka leswaku va tlanga hi ndlela leyi na mina ndzi tlangaka ha yona leswaku na vona va ta va ni vuswikoti ni nga va byela leswaku va fanele va sungula va practice-a va nga ngheneleli mphikizano lowu va nga zanga va practic-ile hikuva swi ta endla leswaku va nga humeleli.

Vaendli va switlangi swa eka inthanete va fanele loko munhu a sungula ku endla vubihi hi mitlangu leyi va yi endleke va fanele va va lweyi va n'wu humesaka eka game yoleyo va nga va ha va n'wu block-a leswaku a nga ha koti ku nghena hikuva loko o ya emahlweni a endla vukanganyisi hi ntlangu lowu swi ta endla leswaku vanhu vo tala va vona onge ntlangu lowu se i ntlangu wo biha swinene naswona vanhu vo tala va ta va lava ti hambanisanaka na wona ntlangu lowu naswona sweswo swi ta endla leswaku khampani ya swa ntlangu lowu wu nga bindzuri kahle hikwalaho ka munhu wun'we so i swa nkoka leswaku munhu loko a sungula ku endla swilo swo biha a va lweyi a humesiwaka.

Ni nga wu hundzula hikuva loyi loko ndzi hungasa hi xo karhi ku fana ni loko hi le ku hungaseni hi bolo hi nga va lava hi bejaka leswaku loyi a nga ta wina u ta kuma e mali yo karhi sweswo swi ta endla leswaku ku humelela onge se ku ne bindzu hikuva hi ta va se hi tlangela xo karhi.

Ndzi nga swi tiyisisa hi ku va lweyi ndzi vekaka e nkarhi ndzi tirhisa e nkarhi wa mina wo hungasa ni wo tirha hi ndlela leyinene a ndzi fanelanga ndzi swi hlanganisa hi nkarhi wun'we hikuva swi nga endla leswaku muthori wa mina a ndzi hlongola eka ntirho wa mina.

I pulatifomo yo fana na chrome forex ni hambi Betway ti-website leti ta swi kota ku endla mali hikuva u nga swi kota eku invest-a kumbe ku tlanga kumbe ku beja hi ku ti tirhisa.

Makhombo la va nga hlanganaka na wona loko va tlanga ti mitlangu ya le ka inthanete leswaku va nga hlangana ni vanhu lava nga va tiveki naswona va nga va lava hi mitlangu yoleyo va ha nga kumi ni nkarhi wo endlela swilo swa vona naswona va nga heta nkarhi wo tala va ri eka ntlangu wolowo naswona swi nga vanga leswaku va nga ha endli ni mitirho ya le kaya va nga ha swa ni le emitirhweni ya vona hikuva entlangu lowu wu va lowu wa naswona va nga ha tirhisa ni mali ya vona leswaku va va lava bejaka leswaku va lava va kumaka e bindzu kumbe mali yo tala so entlangu wa ka inthanete mikarhi yin'wani wu va longa ni nghozi swinene.

A ndzi nge pfumeli hikuva eminkarhini ya sweswi u hlangana na munhu loyi u nga n'wi tiveki swi nghozi ngopfu ku tshemba munhu u nga n'wi tivi swa kala masiku lawa hikuva u nga ku u ya hlangana na munhu wo karhi kambe u hetelela u va loyi kumbe u hlanganaka ni nghozi u va loyi u dlayiwaka kumbe ku tekiwa u ya xavisiwa eka matiko man'wana so mina n'wana wa mina a ndzi nge pfumeli leswaku a ya hlangana ni vanhu lava a tlangaka na vona eka inthanete hikuva vanhu va le ka inthanete u kuma leswaku va tirhisa eswifaniso swa vanhu van'wana ku ri ni ku va a hi vona lava u nga ta ya u ya hlangana na vona kambe i tinsulavoya leti tirhisaka i mavito ya vanhu van'wana leswaku ti ta kota ku ku xenga leswaku u u humelela.

Ndzi nga endla leswaku n'wana wa mina a nga xi a nga pfumeli ku munhu a ku va hlangana e hikwalaho ko tlanga ti-game ta le ka inthanete hikuva swi ne nghozi naswona ndzi nga va ndzi nga n'wu nyika a guidance leswaku emikarhini ya sweswi a swi laveki leswaku u va lowu gondzomberiwaka ngopfu u nga ha kumi ni nkarhi wa wena n'wini wo endla eswilo swa xikolo kambe wehe u tshamele ku tlanga ti-game so ndzi nga mu guide leswaku a ta kota ku va ni vumundzuku lebyinene ni leswaku a nga pfumeleli inthanete yi n'wi gondzombela ngopfu lero va a ti rivala na yehe a ze a endla ni ni swiboho swo biha evuton'wini.

N'wana a nga fanelangi a tshame eku hundzombela e phone a languta yoho ntsena a tlanga e ti-game ta le ka selufoni hikuva swi ta endla leswaku a nga tivi vanhu naswona a nga koti ni ku bula ni vanhu kambe ku ringeta mitlangu yin'wani ni hambi ku huma ehandle a tlanga ni vanghani ni ku ya vanhu van'wana no tlanga a bolo swi ta endla leswaku na yena a kote ku vulavula ni vanhu a kote eku tive e vanhu no tlhela a dyondze i ku ku vulavula na vanhu kahle hikuva eka inthanete u tirhisa eselulafonini ya wena u tshama u langute yona se sweswo swi nga endla leswaku u tshama u va loyi u va ka ni xivundza nkarhi ni nkarhi.

Eminkarhini ya sweswi a ya ha ri kona hikuva vakokwana va sweswi a va ha swi endli swa mugangariteko a va swi endla khale sweswi vana va sweswi va rhandze eku tlanga e tiselulafoni naswona vakokwana a va ha swi kondleteli leswaku vatshami vatukulu va vona va garingatela hikuva sweswi se minkarhi ya makumu vana va sweswi a va ha fambisani naswona va va lava va lava ke e swilo swa sweswi swo fana na tiselulafoni se mugangariteko va vona onge se swi ndlhulele hi nkarhi a swa pfuni nchumu enkarhini wa sweswi ku ve hi ku vona ka mina i swa koka a byi hi dyondzisa i ku va hi tikhoma kahle hi va ni rirhandzu naswona hi va ni xichavo eka vanhu van'wana hi va kombisa e nhlonipho ni vanhu lava kuleke.

A ya ha ri vana va masiku lawa hikuva vana va masiku lawa se va yimbelela tinsimu leti ta ha ku humaka ta sweswi leti ti nga dyondzisiki swilo swa nkoka kambe ti kondletelaka nyimpi ni ku dedela so ku za ku endleka leswi hikwalaho ka leswi vakokwana va khale va nga kotangiku ku va va dyondzise e vatukulu va vona va sweswi hi tinghoma leti ta khale hikuva na vona vakokwana lava a va ha ri na nkarhi wo tshama ni vatukulu va vona va va dyondzisa etindlela leti khale va nga kurisiwa hi toho hi mhaka loko u xiya sweswi vana va sweswi a va ha hloniphi va delela naswona va hlamula evatswari va vona nkarhi na nkarhi so vakokwana wa sesi a va swi kotanga ku va va dyondzisa evana va vona.